Ukuthetha isiXhosa ekhaya mihla le, qinisekisa ukuba isiXhosa sisetyenziswe kakhulu ekhaya njengolwimi lokuqala lonxibelelwano nomntwana. Ukuba umzali uthetha isiXhosa makaqhubeke ethethe naye ngesiXhosa ngakumbi kwizinto zobomi bemihla ngemihla. Ukufunda amabali ngesiXhosa, fundela umntwana amabali ngesiXhosa usoloko unika ixesha lokuncokola ngembali kunye nesiXhosa ukuze umntwana akhulise isithethi sakhe. Ukubukela ithivi okanye iimuvi ngesiXhosa, khangela iividiyo okanye iincwadi ezinemifanekiso okanye iinkqubo ze-TV ezingesiXhosa eziya kumnceda umntwana aqhelane nolwimi ngendlela ekhuthazayo nenomdla. Ukudlala ngemidlalo okanye iingoma zesiXhosa, sebenzisa iingoma, imidlalo kunye nemisebenzi yokuzonwabisa ngesiXhosa ukugcina umdla womntwana kwisiko nolwimi lwakhe.

Ukuya esikolweni, xa ndiya esikolweni ndihlala ndisebenzisa iimoto zikarhulumente okanye iIbhasi maphandleni ezidlula kwiindawo ezisemacaleni kwelali. Ukuya edolophini, ukuya edolophini ndisebenzisa iibhasi zomgama omde okanye iwaka. Ukuya kwiziko lezempilo, xa ndiya kwiziko lezempilo elilapha phakathi kwendawo ndisebenzisa iibhasi ezisebenzayo okanye iimoto zikarhulumente eziqwalasela izithuthi zempilo. Kwezinye iimeko xa kunzima ukufikelela kwizithuthi zolonwabo, ndicela undwendwe kumalunga osapho okanye abahlobo abaneemoto. Usetyenziso lwezithuthi elalini, usetyenziso lwezithuthi elalini luhlala luxhomekeke kwibhasi yomphakathi iwaka kunye neetekisi zomphakathi.